Ka pono ya ka motho ya hlanyanag ke motho ya sa itekanelang hantle. Ke motho ya fetileng dikgakakgakanong tse ngata mo eleng hore boko ba hae ha bo sa le madulong. Ke motho ya ka tsamayang a bua a le mong kapa a tsamaye a rwakana, a otla batho, a batho, a senyetsa batho. Kapa ke motho ya tla itulelang a itsubele ntho tsa hae a kgutle a itshehelle a itlhanyetse. Ke yena motho oo.

Ee, tseo ke tsa kgale tsa hore kereke di kgethele batho ka tsa pelehi. Ke tsa kgale, ke sekgalekgale. Sejwalejwale motho o na le ditokelo tsa ho amohela se a se batlang le se a sa se batleng. Kgalekgale batho ba ne ba le tlasa kgatello, mo eleng hore ne ba se na ho ka ipuella. Jwale re phela mehleng e fetohileng moo motho a etsang se a se ratang ka nako ya se ratang. Ee.

Ho ipuela nnete ha ke kula ke inwella meriana ya Sekgowa hobane se fe fihlile matsatsing ao mo leng hore le ho lema ke bothata hore o leme ditlhare tsa Sesotho kapa meriana ya Sesotho. Matlu a poleisterilwe hodimo le fatshe. Ha ho na mobu mo o ka jalang teng. Le di-chemist-eng ha o ya ha ho tholahale meriana ya sesotho. Ho tholahala ya Sekgowa feela.

Dumela mosuwe. Ke founa ke na le tletlebo e ke sa e utlwisising hantle hobane e mong wa bana ba ka o na mpotsa ka tsa thobalano. A re moo sekolong le ba ruta ka yona. Ha ke hane ke ntho e ntle hore le ba rute, empa ho ba ruta ka yona ke ntho enngwe e tlo ba etsang hore ba ifumane ba batla ho tutsa kapa ho leka ho etsa tsona tseo tsa thobalano. Jwale nka rata ho kopana le wena re buisane ho feta mona. Hobane tje ka motswadi ke nna ya tlamehileng ho mo ruta pele le mo ruta. Ee.